Ba di dirisa gonne ba apaya dijo tse di farologaneng tse le di ja ke mang le mang, ebile di loketseng mebele ya batho.

Magaeng ba itirela dilo di le dintsi, ebile kwa toropong ba dirisa madi go reka dilo tse kwa magaeng ba kgona go itirela tsone.

Go be le pharologano, ebile e dira gore dilo di be bonolo di be le botoka gonne e fokotsa movement-e le metsamayo ya batho.

Recipe ya mogodu le bogobe jwa mabele gonne e loketse mebele ya rona, ebile e re thusa thata le mo mading.

Ka gonne basadi ba ba itse thata ka setso, ebile ba rutile ka setso ke batho ba ba godisitsweng ka setso mo nakong e e fitileng.

Gongwe ke rona gongwe a se yona gonne thekenoloji e improve-ile, ebile e change-ile dilo dile tse dintsi ebile batho ba ikaparela ka mokgwa ba batlang ka teng.

Ke la heritage day mo go ketekiwang meaparo ya ditso e e farologaneng le ditso tsa batho le dijo tse di jewang tsa ditso.

Setso se se botlhokwa thata gonne se tshwanetse go latediwa, gonne ke melawana le dipeelo e e beilweng ke ba rona le bo koko ba rona mo nakong e e fetileng ya bogologolo.

Ka gonne diaparo dingwe le dingwe di na le bangwe ba tsona, go na le diaparo tsa banna go nna diaparo tsa basadi. Ebile go na le tsa basadi le tsa banna go fapantsha seemo sa batho.

Ke tsa setso tsa bogologolotala tsa bo kulenyane, di re gopotsa le bo ntatemogolo mo nakong e e fitileng.

Setso ke a bogologolotala fa re ne re tlhoka go sena pharologano mo South Africa, kamano ya diaparo tsa setšha ke fa e tsosa economy.

Ditshenyegelo tsa go dula mo toropong di ama ka gore, bophelo ba fa toropong bo a tura mme bo batla madi a le mantsi.

ke manyalo a ba atlegileng, a batho ba a go leng goreng ba ratanile kgale.

Go sa ntse go busa bokgosi baetapele ba moshate wa rona bokgosi se mang mang.

Fashion e tlisitse diphetogo mo setšhabeng gonne go tlile diaparo tsa mefuta-futa mme di godisa ikonomi wa rena.

Le bodumedi ke dilo tse pedi tse di farologaneng, gonne setso ke selo se o tshwanetseng go se dira ebile o se latele.

Dijo tsa setso di re ruta gore, di re thusa gore, ebile di lemosa di re gopotsa le ka segologolo tala no ke matlapa a santse a tobetsega.

Ratoropo ba senyegelwe ke madi a le mantsi, gonne ba dirisa madi botlhaswa go reka dilo tseo di senang mosola.

Ntho e e siameng mo nna ke ngwana wa bona o ba mo godisitseng lerato le madi a bona.

E kopantsha bangwe gonne ba tla bo ba keteka se ba se fitlhetseng, gongwe sengwe se ba ne ba lakatsa go se fitlhelela.

E be e le mongwe a tswa a le ka mo lelapeng la kgosi, gonne ebe ngwana wa kgosi wa mosimane ebile le hona a behilwe.

Setso ga ena gore e ka fedisiwa gonne re godile ka setso, ebile se tlo kgona go tswelela pele. Ke melawana le dipelo tse di siilweng ke bo nkgonne le bokgosi.

Mefuta-futa ya merafe e e farologaneng, diphetogo tsa tsone di farologane.

Basimane ba tshwanetse go ya go tseya melawana le go rutiwa, ka ba ha bophelo gore ba kgone go itirela ba kgone go ikemela.

e siametse mebele ya rona, maungo le merogo le tse dingwe tse di senang malwetsi.

Ne ka tsenela mmino wa setso wa Setswana ko sekolong, ebile re ne re tsenela le dikgaisano le dikolo tse dingwe. Ke ne ke rata mmino wa setso e le tota gonne o ruta ka setso.

O tshwanetse go dira sentle ebile ba tlhomphe culture ya bona gonne ke yona e tlo ba dirang gore ba tswelele pele, ebile ba bonagale le mo setšhabeng.

tsa basadi di tshwanegile gore Di lebege dile sentle, ebile di ba sireletse gore re seke ra bona dilo tsa go tswa tseleng. Ebile e be mabolomo a South Africa baphadime ba be bantle.